Dumela ena ya buang ke Thato wa company ya XY. Ke ne ke batla ho le tsebisa ho re moriana eo le o batlang o fedile, empa re ka potlakisa thepa kapa re fana ka mofuta o mong o loketseng. Ka kopo re tsebiseng ho re na le batla ho tswela pele jwang.

Mafu e ke tsebang asa phekoleheng a kenyeletsa lefu la Alzheimer's. Boemo bo tswelang pele ba methapo ya kutlo bo amang mohopolo le temoho. Le HIV and AIDS e fokotsang sesole sa mmele, le ha ditlhare di le teng bakeng sa ho laola matshwao. Ha hona pheko e felletseng bakeng sa maemo ana.

Dumela Ngaka Zee ke Nthabi. Ke ne ke batla fela ho leboha ka tlhokomelo e babatsehang le tshehetso ya hao ha ntse ke le sepetlele. Ka sebele ke ananela ntho e nngwe le e ngwee eo o nketseditseng yona.

Ke fumane meriana e lahlueng ka mora chemist-ing ya hao moo bana ba bapallang teng, mme ke utlwile bohloko haholo ke sena. Sena se kotsi ebile ha se na boikarabelo. Ka kopo netefatsa ho re mekgwa e nepahetseng ya ho lahla, e latela hang hang.

O ka netefatsa sekolo sa lebollo se ngodisitsweng ho se sa ngodiswang, ka ho hlahloba ho re na se amohelwa ke baholo sebakeng sa heno kapa baetapele ba setso. Le ho re na se latela melawana e nepahetseng ya bophelo bo botle le polokeho. Dikolo tse ngodisitsweng di boetse di netefatsa ho kenya letsoho ha dingaka tse kwetlisitsweng le tse netefaditsweng.

Tjhe, ke tla ba hlokolosi mabapi le ho reka dihlahiswa tsa bophelo bo botle metjheng ya ditaba tsa setjhaba. Le ha mefuta e meng e tsebahalang e ka bapatsa moo. Ho bohlokwa ho netefatsa bonnete ba sehlahiswa le ho netefatsa ho re se amohetswe ke balaodi ba bophelo bo botle pele o se reka.

Keketseho e phahameng ya tshebediso ya jwala le di thithifatsi hara banna, e ka susumetswa ke maemo a bophelo, setso le bophelo. Hangata setjhaba se amahanyang bonna le boitshwaro bo kang ho ipeha kotsing kapa ho nwa dibakeng tsa setjhaba. Mme banna ba ka tobana le di kgatello tse fapaneng kapa mekgwa ya ho sebetsana le boemo bo lebisang tshebedisong ya dithethefatsi.

Ee, ke sebedisitse mokgwa wa ho dumella lebenkele la moriana ho re le ntlisetse meriana. Ke kentse order-a ka kotloloho ho re ba tlise moriana ho nna, ke be ke kenya nomoro ya ntlo ho re ba tla ba tsebe ho re moriana o tshwanetse ho ya kae, ho mang.

Ke dumellana le mokgwa wa ho se be le thobalano ho thibela pelehi. Le ha ho le jwalo, ho batho ba kgethang ho etsa thobalano. Ho bohlokwa ho sebedisa di thibela pelehi le ho etsa thobalano e sireletsehileng ho laola bophelo ba pelehi, le ho thibela mokgatjhane bo sa rerwang.

Eya ke ntho e lokileng hobane di thibella pelehi tseo, di thibela bokgatjhane ha e ba di nowa ka nako e itseng. Di sebetsa ka ho diehisa ho tswa ha lehe kapa ho thibela lehe ho emolla. Empa ha di a lokela ho tshepuwa, di sebediswa fela ka nako ya tshohanyetso ho re di thibele mokgatjhane.

Ditsi tsa di phatlalatso di ka hlokomedisa ka dihlahiswa tse seng molaong. Empa boiteko bo wa fapana ho ya ka ditsi le maikutlo a setjhaba. Ha se ditsi tsohle tse etelletsang ditaba tsena pele, haholo ha e ba di kgohlano le ditabatabelo tsa kgwebo.

Ke tla fumana motho mosebetsing wa ka, ya buang puo eo motho eo a e buang. Hore motho eo a tla tsebe ho re a fumane thuso.

Ke ne ke tla fa sepetlele sa poraefete tefiso ya di phuthelwana tsa ho bapatsa. Hobane dipetlele tse ngata di hloka thuso ka ho etsa kgwebo, le bo teng ba marangrang, le ho sebedisana le bakudi. E ka ba se nloketseng hobane ke na le tsebo ya ho bapatsa ya digital.

Ke tla isa ntatemoholo kapa nkgono wa ka motseng wa batho ba pension-ng? O nang le ditshebeletso tse ntle le ho etsa bonnete ba ho re ke ba bona ka mehla.

Se ileng sa ntshosa ke tshebeletso e mpe le ka mo sepetlele se nkgang hampe ka teng. Ha batho ba ntse ba kolokile sebakeng sa ho leta ba sa thuswe.

Eya batho ba hloka ho nwa meriana ya HIV and AIDS ha ba e na le tshwaetso. Le ho re ba pele halelele, le ho re kokwanahloko e seke ya ata mmeleng wa bona e tsebe ho hatelleha.

Batho ba nang le lefu la tswekere ba lokela ho ja meroho, dijothollo, nama e senang mafura le mafura a phetseng hantle. Ha ba ntse ba qoba ho ja dijo tse bobebe tse tswekere, bohobe bo bosweu le dino tse tswekere tse ka phahamisang tswekere mading. Dikgetho tsena di thusa ho boloka tswekere ya madi e tsitse.

Ha ebane ke hlokomela motho a nang le lefu la kelello, empa yena a sa hlokomele. Ke ka mo atamela ka hloko le ka mosa. Nka bua ntho e kareng ho yena ho re ke mohlokomedise. Ho re morao tjena o bonahala a imetswe kelellong, kapa o ferekane lo ho re ka dinako tse ding ho ka thusa ho bua le motho e mong ka ho re na o ikutlwa jwang, kapa e sita le setsibi se ka o thusang. Sepheo ke ho bula moqoqo ntle le ho etsa ho re motho eo a ikutlwe ekare o wa ahlolwa. Le ho mo tsebisa ho re ho lokile ho hloka thuso ho batho.

Ke kgetha mokgwa wa sekgowa wa thero ya malapa, hobane dintlha tse ngata di ka netefatswa. Ho fapana le thero ya lelapa ya setso, moo dintlha tse ngata di sa netefatswang.

Setjhaba se tshwanela ho beha disebediswa tse tukang hole le mehlodi ya motjheso, mme ba netefatse ho re mahae a bona a na le disebediswa tse sebetsang tsa musi. Ka mehla ba lokela ho hlahloba dikgwele tsa motlakase mme ba be le ditimamollo, le leano la ho baleha ha o ka ba le mollo.

Mmuso o ka fana ka tshehetso ya ditjhelete e lebisitsweng jwalo ka diketso tsa pension-e kapa dithuso tsa dijo, motlakase le metsi. Ho netefatsa ho re baholo ba na le phihlelo ya ditlhoko tsa motheo. Ho feta moo, ho kenya tshebetsong mananeo a fanang ka ditefiso, tse theotsweng kapa ditshebeletso tsa mahala bakeng sa batho ba baholo. Ho ka thusa ho bebofatsa moralo wa bona wa ditjhelete.